Iseluleko engingasinika umuntu omusha ofuna ukudlala imidlalo, kodwa okuthola kanzima ukuzithemba. Angaqala ngemidlalo emincane ukuze ezothuthuka kuleyo midlalo. Angacela usizo kwabanye abantu ukuze bezomsiza abawazi kangcono. Kanti futhi, angasabi nokwenza amaphutha ngoba sifunda kuwona amaphutha ukuze sizoba abantu abangcono kusasa.

Nakuba yonke imidlalo, kukhona okuhle ngayo, kuphinde kube khona okubi ngayo. Kepha umdlalo mina engiwuthokozela kakhulu ukuwudlala noma ukubuka i-table tennis, ngoba ayidingi amandla akho, idinga ukuthi ingqolozela yakho ibe semdlalweni kanti angeke uze usebenze kakhulu. Kudinga ukuthi wehlise umoya.

Yebo ikhona, okuyi-chess, edinga ukuthi uqikelele ukuthi injolozela yakho, nokuthi ugxile kakhulu kuleyo nto efuna uqabange ngokucophelela.

Abantu abasha abanethonya emphakathini, banendima ebalulekile ekukhuthazeni nasekusunguleni izimo ezinhle emphakathini, ikakhulukazi uma bexhumana nezithameli zabo ezincane. Okungaba izimfundiso ezinhle, ukuphakamisa ukufunda nokuthuthukisa amakhono. Ukuxhasa amaphrojekthi, nobuciko. Ukubeka phambili impilo yesikhumba esihle. Ukwakha umphakathi ovulekile nokubambisana. Kanye nezimo ezilungile futhi ezihlakaniphile zokuxhumana.

Uma ngizibeka noma ngizifaka ezicathulweni zomqeqeshi uSimiso, ngingakhuthaza isifiso sokuphumelela. Ukukhuthaza abafundi ukuthi babe nesifiso esiqinile sokuphumelela. Kubalulekile ukuthi abafundi baqonde ukuthi impumelelo idinga umsebenzi onzima, ukuzinikela, nesineke. Ukuhlinzeka ngezinkuthazo ezihlakaniphile. Abafundi kufanele bakhuthazeke ngendlela efanele, ngingasebenzisa izinkuthazo ezifanele ezifana nokubakhumbuza izinjongo zabo, ukubabonisa intshisekelo yokuqhubeka nokufunda. Noma ukubanikeza izibonelo zokuphumelela okuvela kwabanye abadlali abaphumelelayo. Ukwakha umoya wokubambisana. Ukuvuselela umgomo wokuzithiba. Ukuhlinzeka ngezifundo zempilo, kanye nokuhlinzeka ngezinkinga nezixazululo.